Go ithuta go tswa mo dipalong mo metshamekong go na le dipoelo tse di molemo tsa maikutlo le tlhaloganyo. Go thusa barwadi go aga nonofo le boitshoko go fenya dikgwetlo go oketsa botshepegi le go rotloetsa barwadi go itira ka natla mo ditirong tse di bokete le go feta. Barwadi ba ithuta go laola kgobego le dipotso, se se ba tokofatsang bokgoni jwa bona jwa go dikgwetlho mo botshelong jwa mmatota.

Rugby e simolotse ka eighteen twenty-three fa Williams Webb Ellis a ne a tsholetsa bolo ya kgwele ya dinao mme a tabogela le yone mo metshamekong mo sekolong sa rugby kwa England. Dibolo tsa pele tsa rugby di ne di dirilwe ka mefufutso a dikolobe, se se ne se di fa popego ya tsona e e sa tlwaelegang. Rugby e ne ya tshamekiwa kwa dipapadi tsa olympics ka nineteen zero zero la ntlha.

Go akaretsa metshameko e e farologaneng mo di kharikhulamong tsa sekolo go na le seabe se segolo mo tlhabololong ya talente le go oketsa ditšhono tsa baithuti go fitlhelela katlego ya porofense kgotsa ya bosetšhaba. Dikolo di fa tikologo e e rulagantsweng sentle mo baithuting, go lemoga maatla a bone mo motshamekong e e farologaneng. Go fa baithuti metshameko e e farologaneng go ba thusa go tsweletsa bontlha jwa mmele le mogopolo, go tokafatsa bokgoni jwa bone jwa tsamaiso ya mmele. Metshameko e ruta tshwetso tirisanommogo le boitshoko, ditalente tse di botlhokwa tse di fetang fela dipapadi.

Ke godile ke tshameka motshameko wa diketo. Motshameko o o ralokiwa ka tsela e latelang, barwadi ba dira bo mo mmung kgotsa mo setlhalong ba tlhoma matlapa a mannye mo seatleng se se fa godimo. Fa ba latlhela malapa a a tlhamaletseng mo godimo, ba tshwanetse go tshwara a ka fa tlase ka bonako ba bo ba a tshwara ka gape. Diketo di tshamekiwa ke batho ba le babedi go ya kwa ba ba tlhano ba lekana ka metshameko. Go na le di baka tsa mekgwa e e farologaneng tse di ka diriwang ke motho a le esi le ba bangwe ba lebeletse.

Metshameko e na le seabe se segolo mo tlhabololong ya bokgoni jwa botshelo mo bašweng. E ba thusa go aga boitshoko, tirisanommogo le boitshwaro. Bašwa ba ithuta go lepa-lepa dikgwetlho go fenya diphoso le go tswelela pele le fa ba palelwa. Se se ba thusa go aga nonofo ya mogopolo e ka ba thusang mo botshelong jwa mmatota. Go dirisa dithuto tsa metshameko mo dikarolong tse dingwe tsa botshelo di thusa bašwa go itse go lepa-lepa diphoso le go tswelela pele mo thusa mo go lepa-lepeng dikgwetlho tsa botshelo jaaka go batla tiro kgotsa go tswelela ka dithuto tsa godimo.